Go ka nna motshameko o o kgalang le tsela e e molemo ya go itlosa bodutu ka ntlha ya mabaka a a latelang, go le tsela ya go itlosa bodutu, go le motshameko, Se se tshwanetseng go tlhokomelwa ke go iketla go fetelela, tiriso e ntsi ya data. Go tshameka metshameko ya kgaisano mo seeleketeroniking ke motshameko o o kgalang, o o rutang, o kopanyang batho o gape e le tsela e e monate ya go itlosa bodutu fa fela o laola nako ya gago ka kelotlhoko.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko ka mabaka a latelang, metshameko ya megaleng e dira gore bana le bašwa ba tseelwe maikutlo ke metshameko ya sellathekeng ka metshameko ya megaleng mongwe a ka tshameka a le nosi, a sa tlhoke go bona ditala kgotsa lefelo.

Go monate gore o batla motshameko o mošwa, fa o rata metshameko e e nang le kgaisano tse di tseneletseng ke tla go eletsa ka metshameko e e nang le kgaisano le go rotloetsa bokgoni jwa gago. Fa ke ditlhopha tsa metshameko tse di ka go kgatlhang, metshameko ya botlhale le strategy, class, royal le chess, metshameko ya mmele e gaisanang table tennis le obstacle course race.

Tsela e metshameko e e tumileng e tshamekiwang ka yone gompieno e amilwe ke di eleketeroniki ka tsela tse di latelang, go tokafala ga phitlhelelo ya metshameko, go oketsega ga mefuta ya metshameko, go fokotsega ga metshameko ya setso.

Se ke se ratang thata ke motshameko ya seileketeroniki kgotsa ya mogala o matlhajana ke kgonagalo ya go tshameka ka nako nngwe le nngwe kwa lefelong lepe fela le mokgwa o motshameko eo e rotloetsang bokgoni jwa go akanya ka pela.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhokega dilo tse di latelang, inthanete e e maatla, sediriswa se se tshwanetseng jaaka computer-ra, tablet kgotsa sellathekeng sa smart, account-o ya motshameko.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka ama motho ka ditsela tse di molemo le tse dikotsi bogolo jang fa motho a e tshameka a sa kgaotse. Fa o tshameka motshameko wa mo inthaneteng fa nako e le telele o sa ikhutse boitekanelo jwa gago bo ka amega ka go nna le go tlhokofala ga matlho, motshameko wa mo inthaneteng o ke o ratang thata ke Word Search ka gonne e nthuta go kwala mafoko.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne e tshamekiwa ka tsela ya go ikopanya le batho ba bangwe ka inthanete kgotsa ka go romela le go amogela tshedimosetso ka nako ya nnete. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka sediriswa se se tshwanetseng, sellathekeng sa smart, internet-e e e maatla le data.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka mabaka a latelang, bosigo ga gona lerata le le tswang mo tikologong, ga gona ditiro tse dintsi go kgona go tshameka le ditsala tsa online. Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng a sa batle go reka data e e turang a ka dira dilo tse di latelang, dirisa Wi-Fi ya mahala, dirisa diphuthego tsa data tse ditheko e tlase, dirisa metshameko e e dirang offline gape.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka tokafatsa matshelo a batho ka ditsela tse di farologaneng tse di akaretsang, go itlosa bodutu le go itumedisa, go aga bokgoni jwa go akanya go rarabolola mathata. Metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo ka mabaka a latelang, go bogosi fela inthanete, thekenoloji e ne e sa tswelela.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng, motho a ka tlwaela go tshameka thata mo a itlhokomolosang tiro, dithuto kgotsa lelapa, go tlhoka boroko, tshwanelo ya borai le puo e e kotsi. Dilo tse o tshwanetseng go di dira go netefatsa gore o bolokegile fa o tshameka metshameko ya mo inthaneteng, sireletsa account-o ya gago, o seke wa bua le batho ba o sa ba itseng, sireletsa data ya gago.